Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama ba tlhokang tiro ka tsela e leng gore ga ya siama ka gonne ga nke ba nna le madi a gore ba kgone gore ba kgone gore ba ithekele yona data ebile go ba thata gore ba kgone gore ba e reke ka gonne ga ba na tiro jaanong ga e ba ame ka tsela e e leng gore e siame e ba ama ka tsela e e leng gore ga ya siama.

Data e ke e dirisang a se gore e botoka ka tlhwatlhwa go na le tse dingwe e nthusa ka gore e kgona go nna le nna kgwedi yotlhe ebile e kgona go nthusa go tsena mogare ga tse dingwe tsa mafaratlhatlha jaaka bo TikTok, Facebook le ditulo dingwe tsa inthanete tse e leng gore ke kgona gore ke shebe tiro mo go tsone ebile gape e thusa ka dilo di le ntsi gore ke kgona go buisana le ditsala le ba leloko ba e leng gore ba teng ka ntho tse e leng gore di botlhokwa tsa nako eo.

Tlhwatlhwa ya data e o ke rekang ke e leng gore ke four hundred and thirty ebile e dula lebaka lwa kgwedi kaofela, se se botlhokwa gape fa motho a batla go reka data tseo a tshwanetseng gore a di lebelele ke gore o e rekela eng a o a e dirisa 'tsatsi le letsatsi ebile o e dirisetsa go dira eng go na le tiro a irang ka yona kgotsa go na le tseo tsa botlhokwa tse e leng gore o batla go di sheba ka yona kgotsa a di lebelele jaaka go batla tiro, jaaka go buisana le ba e leng gore ke ditsala tsa gago kgotsa ba e leng gore ke ba leloko. Jaanong di dintsi dilo tse e leng gore o tlamehile gore o di shebe pele o ka reka data hela se se botlhokwa ke gore e tshwanetse gore e go thuse kgwedi yotlhe data e o e rekang.

Data ya di-GIG tsa unlimited e ka nna yona e leng gore ya itumedisa ebile e kgone gore e kgwedi kaofela gape go ka itumedisa gore e tsene mo kgwedi e simololang mo teng.

Di dintsi dilo tse di tlileng go direga tse eleng gore mafaratlhatlha a yaka bo five G a ka di tlisa mo matshelong a rona go tlo nna bonolo go download-a music, go tla nna bonolo go nna mo inthaneteng ka gonne o ka se nne nako e e leng gore e ntsi ebile go tlo nna bonolo gore re kgone le gore re download-e music at the same time go tla nna bonolo gore re kgone gape le gore fa o upload-a senepe sa gago ko mafaratlhatlheng a jaaka bo TikTok, Facebook go se ka nna le mathata a e leng gore a teng a gore network-e e nne e ntse e tshwenya jaanong botshelo bo tlile go nna botoka thata ka lebaka le la mafaratlhatlha jaaka five G ebile go tlile go tokafala thata ka gonne dilo tse e leng gore di ne di le boimanyana kgotsa di le bokete di tlo simolola di nna bonolo.

Go tsenya data o kaya mo shop-ong nngwe kapa nngwe ga o fitlha moo o fitlhe o ba botse gore o batla go tsenya data o tla ba tlhalosetsa gore o batla go tsenya data ya di-GIG di le kae kgotsa o batla go tsenya data ya bokae e leng gore e tlile go go lekanela nako e o tlileng go e dirisa ka yona ga e le gore o na le tšhelete ka mo gare ga bank-a o ka kena mo App-ong ya gago ya bank-a mme ga o fetsa go kena wa ya ko airtime ga o kene mo airtime wa kgetha gore o reka airtime kgotsa o reka data mme ga o reka data o tla e kenya mo dinomorong tsa gago ebile o tla kgetha le gore o reka data ya bokae go tla nna bonolo gore e kene mo founung ya gago o kgone go e dirisa mme fa e fetsa go kena yalo o tla be o setse o kgona go buisana le balosika kgotsa le ditsala tsa gago.

Go netefatsa gore data ya gago e bolokegile go botlhokwa gore o ye mo cell phone-ung ya gago gantsi ko di-settings o na le go thola mo e go botsang gore o time mobile data o ka tima mobile data gore go seka ba dilo tse e leng gore di ja data ya gago o sa lebelela jaanong go botlhokwa gore o time mobile data o e dirise fela ga e le gore go na le se o se dirang mo inthaneteng ya gago.